Ndiyavumelana nale ntetho abadlali be-elektroniki bangagqalwa njeengeembaleki ngokuba bakhuphisana kwinqanaba eliphezulu kwaye umdlalo abawudlalayo udinga isichwephesho kwaye nesakhono kunye nesicwangciso, loo nto ibonakalisa ukuba bangaqalwa njengeembaleki ngenxa yochwephesho nesicwangciso nesakhono esiye sidingeka ke xa bekhuphisana kwimidlalo yabo.

Abadlali be-elektroniki ibachaphazela kakhulu into yokuba badlale le midlalo bayidlalayo ye-elektroniki ngokuba yenza ukuba babe nengxaki yamehlo, nto leyo ibangele ukuba amehlo adinwe kwaye bangaboni kakuhle badinge into ezobancedisa ukuze bakwazi ukubona.

Kuba bendingumdlali we-elektroniki owona mdlalo bendiza kuwudlala ngumdlalo webhola ekhatywayo ngokuba umdlalo webhola ekhatywayo nguwona mdlalo ndiwubona ngathi ngowona mdlalo wonwabisayo kakhulu kwaye wenza abantu bathandane.

Ngokoluvo lwam imidlalo ye-elektroniki bekufanele nyhani ngokwenene nangenyaniso ithathelwe kwinqanaba eliphezulu ngokuba abadlali be-elektroniki badinga nabo isakhono, uchwephesho kwaye nokunakekela okanye ukudlala ngokucwangcisa ukuze bakwazi ukuphumelela. Kwaye bakhuphisana kwinqanaba eliphezulu, loo nto ndiyayixhasa into yokuba umdlalo we-elektroniki uthathelwe phezulu njengemidlalo eminye edlalwayo efana nebhola ekhatywayo okanye ibhola yombhoxo.

Ndingabacebisa abantu ngelithi xa besenza izinto mabaqale ngokwenza izinto ezibalulekileyo kwaye bahlelele nengomso ukuba bazoyenza njani ukuba ibe yimpumelelo ingomso. Lilonke nokuba bayadlala imidlalo yezevidiyo badlale ixesha elincinane okanye ixesha elaneleyo ukuba bangamka bahambe bayokuphumla emagumbini wabo okulala ukuze beza kuvuka besemandleni ukuze bakwazi ukwenza ingomso ibe yimpumelelo.

Imisebenzi yokuzonwabisa akuyomisebenzi yezityebi zizodwa. Wonke umntu uyakudinga ukuphumla okanye aphumle kwiingxwaleko anazo okanye kwiingxaki anazo apha ebomini ngokuba achithe ixesha elincane okanye elincinane kwimisebenzi yokuzonwabisa. Ukonwaba akuko ukonwaba kwezityebi zizodwa nammntu ulihlwempu uyakudinga ukonwaba, uthando kwaye yonke into entle ethi yenzeke eluntwini akuyonto yezityebi zizodwa.

Owona msebenzi ndingawenza wokuzonwabisa odinga imali eninzi kukutyelela amazwe. Ndingumntu othanda kakhulu ukutyelela qha nto nje ngenxa yokunqongophala kwemali.

Ndiyayixhasa le ngxelo ngokuba xa usenza into oyithandayo kwaye ekonwabisayo lilonke ubomi bakho uyabuthanda kwaye ubomi bakho buphelele ngolo hlobo uphila ubomi obupheleleyo xa ungumntu owonwabileyo owenza imisebenzi emonwabisayo.

Owona msebenzi ndiye ndiwenze ondonwabisayo xa ndifumana ixesha lokuphumla kwizidingo ekufanele ndizenzile ndiye ndihambe ndiyokhaba ibhola ekhatywayo, nanku umsebenzi endiye ndiwonwabele ukuwenza kukudlala ibhola ekhatywayo ngokuba ibhola ekhatywayo lelinye lamaphupha endandinawo ekukhuleni kwam.

Ndingaya kumhlobo wam xa enokundimema ukuba ndihambe ndiyokudlala kunye naye igalufa ngenjongo yokuba ndifuna ukonwabisa yena kodwa lona igalufa akungomdlali ndingawuthatha njengomdlalo ongandenza ndonwabe. Mna umdlalo endiwuthandayo ondenza ndonwabe ngumdlalo webhola ekhatywayo ngokuba ibhola ekhatywayo kwakude kudala okanye kwantlandlolo kwakuliphupho lam.